Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko i ku bombisa endhavuko wa hina ni ku endla leswaku endhavuko wu nga fi kambe ni vana lavatsongo va tshama va swi tiva.

Ndzi tsakela ku ambala hi ndlela ya ku xiximeka ndlela ya ndhavuko leyi endlaka leswaku munhu loko a mbarile a saseka a tlhela a xiximeka.

Ndzi tiva nceka xibelana na vuhlalu.

A xi ta saseka ngopfu a ndzi ta xi faka evuhlalu minceka ya mixakaxaka xi tlhela xi va lexi xi langutekaka loko munhu a swi mbarile swi va leswi nga saseka ngopfu.

Swiambalo swa ndhavuko i swa nkoka ngopfu swi endla leswaku munhu loko a mbale a xiximeka a tlhela a hlayisa ndhavuko wa ka vona so swi kahle ngopfu leswaku va va ti ambalela swiambalo swa ndhavuko.

Swiambalo swa ku fana ni xibelana, khancu, masapati ni swin'wana na swin'wana swo hambanahambana.

Swi cincile hikuva vanhu vo tala masiku lawa a va ha mbali swa ku fana na swa khale masiku lawa va mbala swiambalo leswi nga xiximekiki swo koma swi tlhela swi va hi ndlela leyi nga langutekiki.

A ndzi ta faka eminxakanxaka kumbe muhlovo yo saseka leyi vanhu va nga ta yi rhandza ku fana ni ku ku tala ka ka ka ka mihlovo leyi va yi rhandzaka vanhu ni vuhlalu byo hambanahambana.

Vanhu a va ha swi rhandzi ku ambala swiambalo swa ndhavuko ku fana ni khale masiku lawa va ambala ngopfu swo swimbalo swa fexeni va rivala hi swiambalo swa ndhavuko van'wanyana va vula leswaku hikokwalaho ka leswi voho va nga va va masiku lawa ku ri na vanhu va khale.

Swi ta mi byela leswaku ku mbala swiambalo swa ndhavuko i swa nkoka swinene swi endla leswaku xintu xa hina xi nga lahleki swi tlhela swi endla leswaku munhu a va a sasekile loko a swi mbala hinkwaswo swi helerile.

Vavasati vo tala va tshikeleriwa emindyangwini yo hambanahambana va ku tala va va lava xanisekaka va khomiwa njhe hi mahlonga a va xiximiwa va va tekela ehansi.

Byi nga va lebyi hundziseriwaka eka vanhu va manguva lawa hikuva lava ku dyondzisiwaka nkarhi na nkarhi hi rixaka ra hina kumbe i ya rixaka ra hina ra Matsonga so swi nga endla leswaku ri nga lahleki kambe vanhu va tshama va ri tsundzuka.

Vukreste a byi khumbi ngopfu ndhavuko hikuva vanhu vo tala va va lava va yi landzelelaka ndhavuko ku katsa na vona makreste.

Mitirho ya vavasati emindyangwini i ku va lava va khathalelaka e mindyangu ya vona vana va vona va endla mitirho yo hambanahambana endyangwini so manguva lawa a ya ha tirhi ngopfu hikuva vanhu va ku tala va va lava tirhisaka leswi va ngo i fifty fifty a va ha swi landzeleli .

Vakokwana va manguva lawa a swa ha talanga leswaku va va lava bulelaka vana va vona hi ta mintsheketo hikuva vana vo tala a va ha swi rhandzi ku yingisela emitsheketo kambe va rhandza ku ti tshamela ka inthanete kumbe ka swiyanimoya na le ka swa mavonakule.

Ina, a ndzi ta swi rhandza ku ri dyondza hikuva ririmi leri ra tsakisa swinene loko munhu a ri karhi a vulavulaka a vulavula Xitsonga xo hlantsweka swa tsakisa swinene so a ndzi ta navela ku ri dyondza loko a ku nga ri ririmi ra mina.

Vatsonga vo tala loko va fika emadorobeni va chava eku vulavula eririmi ra vona kambe i swa nkoka leswaku munhu hambi a ri kwini a vulavula eririmi ra yena leswaku a ti buma hi rona.

Ku anakanya ka vona a ku lulamanga Xitsonga a xi tiki xi hatla xi khomeka kambe vo ka va nga swi lavi ku va lava dyondzaka eririmi ra Xitsonga hikokwalaho ka leswi va ri tekelaka ehansi.

A ni ta va tsundzuxa swa ku ririmi ra vona i ra nkoka ngopfu munhu a nga fanelanga a lahla xintu xa ka vona i fane a ya emahlweni a xi vulavula hambi o ya tshama emadorobeni kumbe etindhawini leti nga xiyimo xa le henhla a wu fanelanga a lahla hi ku xintu i xintu.

Lexi nga pfunaka evantshwa i ku va laha ku tshamiwaka ku dyondzisiwa hi xintu va dyondza swo tala ni hi mindhavuko sweswo swi ta endla leswaku va vona enkoka wa ndhavuko wa ka vona kumbe xintu xa ka vona.

Mintsheketo yi va leyi endlaka leswaku xintu xa ka hina xi nga lahleki hi ku loko vakokwana va hi tsheketela swi endla leswaku hi tshama hi swi tiva leswaku ndhavuko i swilo swa njhani.

Eka Vukreste, Vukreste a byi byi kuceteli ngopfu hi mhaka ya ndhavuko ka Vukreste ku vulavuriwa hi swa Vukreste ntsena eka ndhavuko ku va la ko va vulavulaka hi swa ndhavuko.

Dooh, a swi koteki leswaku Vukreste ni ripfumelo ra ndhavuko swi hanya swin'we hikuva a swi dyondzisi swilo leswi fanaka i swilo swimbhiri leswi hambaneke so a swi koteki leswaku swi va leswi swi tirhisanaka.

Loko no hlamusela e Vukreste ni hlamusela hi munhu loyi a nga byi tolovelekangiki ni nga va loyi ni n'wi hlamuselaka hi swa vutomi ni n'wi dyondzisa leswaku Bibele yi dyondzisa yini hakunene i yini leswi Yehova xikwembu a hi tshembisaka swona enkarhini lowu taka hambileswi namuntlha hi langutisaka na ni maxangu yo tala kambe Yehova wa hi tshembisa leswaku i ta va loyi a swi herisaka hinkwaswo swilo leswi hi karataka kambe misava yi ta va leyintshwa.